Kungokobana emaplasini izinto zakhona zibuthaka, akufani nemadorobheni.

Angaqatjha abonogada kobana bazokugada imitholapilo ebomakhambangendlwana.

Kungombana basabela amaphilo wabo, abantu abanengi ababathandi.

Isisombululo kungaba kukobana umuntu abenesiqiniseko sokuthi uyalidinga usizo.

Iye, ukwenza njalo kungayiphungula imijeje emide emitholampilo.

Kufanele bona kusole abantu ababerega esibhedlela

Kungombana eembhedlela zakarhulumende kujanywa imijeje emide ilanga loke.

Ziimbhedlela lezi ezibhadelwako, ezibizwa ngama-private hospitals.

Kungabakuhle khulu, abantu abanengi bangathola isizo.

Kungombana vane kurhabekile lapha ziyakhona.

Kukhona okhunye abakwenzako nanyana abafundako kokucima umlilo.

Ijinifomu yabo iqakatheke ngokuthi iyabasindisa begodu iyabavikela kobana bazithole batjhiswe mlilo.

Uvumelekile kobana ubabize ngombana ungathi umncani usuke ubemkhulu ukurare.

Bakghona ukubona kungombana bakufundele lokho.

Iye, kungenzeka kobana lilumathe kutjhe iinkhotha.

Kungafanele bonyana babize isizimamlilo sizokucima, kungakamumathi kutjhe koke.

Abantu besicimamlilo banezitepisi abazisebenzisako ukukhwela bafinyelele phezulu.

Ukuyiqala kobana isezingeni lokuba sendleleni namkha awa na.

Ngingabayelelisa kobana balale phasi umlilo urhobhe, kukhona bazama ukuphuma.

Ukubaseza amanzi, ngilo lelo isizo lokuthoma eningabanikela lona.

Iye, uvumelekile ukobana usije uraga ngokokucima umlilo nasolo bangakafiki.

Ngingamkhalima kobana abize bakwa-Eskom bazomdosela igezi epalini legezi ngombana igezi iyingozi khulu.

Kungombana amanzi ayingozi, awenza kobana urhobhe khulu umlilo ungacimi.

Ungayitjhidisa ikoloyi yakho ukwenza isiqiniseko sokobana iphephile emlilweni.

Isicimamlilo lesi esincani esihlala ngendlini, ngiso angahlala anaso.

Kungalima indima ekulu khulu ebantwaneni.

Iinkhukhula kulokha nakunezulu nomoya omkhulu khulu, okhukhula izindlu zabantu uziphose kude.

Iinkhukhulezi kanengi zibasendaweni lapho izulu elina khona khulu isikhathi eside.

Kungaba yingozi khulu nawungangena ngemlanjeni ngombana amanzi angaba namandla, akhambe nawe.

Kuqakathekile kobana nibase emtholampilo, bayobatjheja ukobana amanzi wezulu akakabalimazi na namkhana awa.

Kungabizwa iimphaphamtjhini kobana bakwazi ukuhlisa abantu abasesiqongolweni sentaba.

Kufanele bonyana uphathe izembatho ezizokuvikela.

Eningakwenza kukobana nimbeke i-ice ehloko, nimlalise phasi, nivimbe igazi bonyana lingaphumi libelinengi.

Babantu bakwaKabini ekufuze kobana babhadale iindleko zokufulela ngobutjha.

Iye, ingasiza ngombana iindawo lezo ezinesiminyaminya nemitlhatlhana.

Kufanele bona bakatelelwe ukusebenzisa iinkhandelambeleko.

Umbono wami uthi awa, iinkhandelambeleko aziphikisani nekolo yesintu.

Yimvelo leyo, akusikutlhayela kweenkhandelambeleko.

Ngingabahlathululela kobana iinkhandelambeleko mitjhoga etholakala emtholampilo yokukhandela kobana ungabisidisi.

Lokho akusizi kobana bangazithwali basesebancani

Nami ngisho njalo kobana ziqakathekile kodwana abanye abantu azibaphathi kahle, imizimba yabantu ayifani.

Iye, ngicabanga kobana nabomma abalandela isintu kufanele bazisebenzise iinkhandelambeleko zesikhuwa.

Awa, abezimu angekhe bakuflathela nawungasebenzisa iinkhandelambeleko zesikhuwa.

NguZimu olawula kobana umuntu angaba nabantwana abangaki ngombana umntwana siphiwo esibuya kuZimu.

Iinkambiso ezihlukahlukeneko zokuhlela umndeni kulokha nanizibandakanya ezintweni ezingenza kobana nihlele umndeni.

Ngiyokuzuza kobana ngikwazi ukuhlela kuhle umndeni wami, ngesikhathi.

Kuyisiza ngokobana umzimbakhe uhlale unepilo begodi akwazi ukuhlela umndeni kuhle.

Ubungozi bokusebenzisa iinkhandelambeleko kukobana abanye abantu azibaphathi kuhle, ziyabagulisa.

Iinkhandelambeleko zokuhlela umndeni zisimahla emtholampilo, azibizi.

Umbono wami ngalokho kukuthi, benze kuhle nabo abantu bembaji bakwazi ukuzivikela nokuhlela kuhle umndeni wabo.

Iye, ngicabanga kobana bangazisebenzisa.

Kufanele kobana bazikhuthaze bona ukobana basebenzise iinkhandelambeleko, akukafaneli kobana batjelwe mumuntu ukuthi bakwenza lokho.

Ukuya emtholampilo bayokufundisa kabanzi ukuhlela umndeni.

Sidlula ngokuthi omunye nomunye umuntu enze into elungele yena.

Avalekile, uyavimba kobana kungeqeli ngale.

Kubangelwa kukobana vane eqisile ukuya emtholapilo ayokuthola iinkhandelambeleko ngesikhathi.

Abukho ubungozi bokubasidisi ungahleli ngombana umntwana uyakhula nanoma umhlelele nanyana ungakamhleleli.

Nizokudlula ngokobana nenze into enibona kobana izonisebenzela nina nobabili.

Umuthoma ngokumubuza kobana uyakwazi ukuqakatheka kokuhlela nanyana akakwazi.

Umuntu angazikhethela kobana ufuna ikambiso yesintu nanyana yesikhuwa, ukuze zikhambisane.

Kungabasiza abafundi.

Ukudla okunepilo kukudla okunganamafutha nokudla okutjalwa emakhaya.

Kungebanga lokobana abantu abalupheleko sele sabadala khulu, abasakwazi ukuzitlhogomela. Abasenawo amandla njengokufana nabantu abatjha. Badinga irhelebho.

Ubudisi kulokha nabanganazo izinto abangazisebenzisa ukutlhogomela abantu abadala labo. Namkha banganayo imali yokuyisebenzisa, ukuze bahlale batlhogomelekile ngaso soke isikhathi.

Ingabasiza ngokobana ihlale ibahlola ngaso soke isikhathi, kobana batlhogomeleka na. Begodu basize laba ababasizako emakhaya.

Bangabandulwa ngokobana bafundiswe ukuqakatheka nokuthi abantu banakelelwa bunjani, bangabatlhorisi.

Kungombana umuntu woke uyahlonitjhwa. Nebhayibheli liyatjho kobana hlonipha abantu abadala ukuze intsuku zakho zande ezweni.

Awa, amatlinigi abomakhambangendlwana awafiki ngekhethu.

Umraro kungaba kukobanyana ipilo yemaplasini ibuthaka khulu. Ayifani nepilo yemadorobheni.

Ungararululwa kobana abomakhambangendlwanabo bakhanjiswe nabantu abazobagada, ukuze iinlelesi zingabamorosi.

Abayi eembhedlela zakarhulumende ngombana basabela amaphilo wabo. Begodu bazibona baphila ipilo ephezulu khulu, ukudlula abanye abantu.

Kukobana umuntu lokha nakafonela ama-ambulensi, abe nobufakazi. Okuzobatjengisa kobana uyalidinga isizo.

I-HIV iyingogwana ephatha umuntu, etheleleko lokha umuntu nasele enza umseme angakazivikeli.

I-AIDS ibugulo obuyingozi khulu, obubulalako, obuphatha umuntu lokha nakangazitjhejiko.

Umuntu uyithola khulukhulu i-HIV and AIDS lokha naKenza umseme angakazivikele nanyana abamba igazi lomuntu onobulwelobu, uyatheleleka.

Ngingamtjela kobana akusikugcina kwepilo lokho aye emtholampilo ayokuthoma isizo. Ipilo iyaraga, iyaqhubeka. Banengi khulu abantu abanabo ubugula lokho kodwana bayazinakelela, basaphila nanje.

Amagadango angawathatha kukobana arhabele ngemtholapilo msinyazana, ukuze azakuthola imitjhoga ayisele ngaso soke isikhathi.

Bangaziphephisa kobana bazitlhogomele basebenzise izinto ekufuze bazisebenzise. Ukuze bazivikele ukuthi bangatshwayeleki ekuguleni lokhu.

Kukobana iindlela zihlale zinganasiphithiphithi, ngaso soke isikhathi kuhlale kuqinisekiswe lokho begodu iindlela zilungiswe.

Iye, ngicabanga ukobana lokho kungayiphungula imijeje emide emtholapilo.

Kufanele kusolwe abasebenzi abasebenza esibhedlela.

Kungombana bayabaleka ukugcwala khulu kweembhedlela zakarhulumende.

Ziimbhedlela lezi ezibhadelwako, ezibizwa ngama-private hospital.

Iye, abanye abantu basabathathela ehloko nanje.

Awa, akukafaneli bonyana iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo.

Iye, ngiyakholelwa kobana iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emitholapilo.

Ungabakhuthaza ngokubatjela ukubaluleka nokuthi iinhlahla zesintu zibarhelebhe kangangani abanye abantu.

Iye, ihlangano eyengamele zepilo ephasini iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Into engasiza khulu kukobana kukhulunyiswane nabantu laba abakhiqiza iinhlahla zesintu, ukuze kuzokghonakala bonyana zifakwe emtholapilo.

Kufuze bonyana zibe ngamabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje.

Iye, kuqakathekile bonyana abonesi nabodorhodere ematlinigi bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye, kubalulekile lokho ngombana amanye amagulo afuna iinhlahla zesintu. Ingasi zesimanjemanje.

Kungabalula khulu begodu nemijeje angeze isabaminengi ngombana abonesi bazokwazi kobana umuntu loyo udinga iinhlahla zesimanjemanje nanyana zesintu na.

Kuzakufuze bonyana iinhlahla zesikhuwa zibe ngahlanye, nezesintu zibe ngakelinye ihlangothi zingabekwa zoke ndawonye.

Iye, kusazoyenzeka bona imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Ikambiso efuze ilandelwe kubeka phambili iimpilo zabantu nokuthi barhelebheka bunjani.

Awa, asikho isidingo sokobana iinhlahla zesikhuwa zilethwe endumbeni namkha emsamo wabelaphi bendabuko.

Okufanele enze isiqiniseko salokho baphathi abaphezulu, abaphethe imitholapilo.

Iye, nabafuna irhelebho bangazisebenzisa iinhlahla zesintu abazifumana emitholapilo yelizweli.

Kungakhulunyiswana nabangaphetjheya, kwenziwe nehlelo lokobana iinhlahla lezi zesintu zingafika bunjani ngaphetjheya.

Abantu abanengi bangarhelebheka khulu, begodu amaphilo wabo angasinda msinyazana.

Isizo elirhabako, kulokha umuntu nasele sebasezingeni lokobana ukugula lokho okumumetheko kungathatha ipilo yakhe. Lapho-ke kudingeka bonyana arhelebheke msinyazana kunabanye abantu abakhona ngaleso sikhathi.

Ziqakatheke khulu ngombana abanye abantu abanazo iinkoloyi emakhaya. Yeke ngizo ezibathuthako kobana bayokuthola isizo emtholampilo. Kunokuthi bakhambe amabanga amade ngeenyawo, kanti ngapha abasimnandi emizimbeni, bayagula.

Iintjhijilo ebavame ukuzithola kulokha iindlela anazigcweleko, zisiphithiphithi nalokha indlela ezinye zemakhaya zinemigodi kungakhambeki kuhle.

Zenza bonyana iinthuthi zabagulako zikhambe buthaka. Lapho abantu balahlekelwa amaphilo wabo msinyazana. Okhunye kuba neengozi eendleleni.

Bangazisiza kobana baqinisekise ukuthi iindlela zihlezi zinganamigodi, ngaso soke isikhathi kuyakhambeka kizo.

Iye, zesizo lezepilo elirhabekako ziyafumaneka endaweni yangekhethu.

Bangafundiswa kobana bangaki imizi yabo emaduzelana khudlwana, kuzokukghonakala ukuthi kungabi nemitlhatlhana. Ama-ambulensi azokukghona ukungena lula lokha nabawadingako.

Bahlangabezana neentjhijilo zokobana bangayithola msinyazana indawo leyo ababizelwe kiyo, balokhu bazuma.

Indlela elula kukobana umuntu ayibizile i-ambulensi endleleni aziko ukobana izokukhamba lula.

Iye, iindawo zemadorobheni zilithola lula isizo lama-ambulensi nazilinganiswa nezemakhaya, kungombana zona ziphuqukile. Zisezingeni eliphezulu begodu izinto zakhona zilula.

Kubudisi khulu ukufumana i-ambulensi endaweni yangekhethu nakunobujamo oburhabekako.